Inyama eqwayitiweyo uye uyifake kwii-spices ukuze ingaboli. Uzifake ii-spices ize iqwayiteke. Uye uyigcine efriji ukwenzela ukubana if ayizotyiwa namhlanje ngengomso nangengomsonye ingakwazi ukutyeka kwenzele uba ingamoshakali. So, uyigcina efriji.

elungele ixesha lentwasahlobo ibandakanya ispinatshi, ilethisi, ikheyile, iikherothi, iibhitruthi, iiphizi kunye neebrokholi. Le mifino ikhula kakuhle kubushushu obupholileyo kunye nokwanda kokukhanya kwelanga ngexesha lentwasahlobo.

Imveliso kwezolimo iba nefuthe elikhulu ekuveliseni amathuba emisebenzi kuba xa kukho imveliso eninzi, kuyenzeka ukuba kudingeke abasebenzi abaninzi bokuvuna, ukupakisha, ukuhambisa kunye nokuthengisa imveliso. Ukongeza koko, imveliso enkulu ikhuthaza uphuhliso lwamashishini amancinci afana neemarike, iivenkile kunye nefemu imveliso. Oku kunceda abantu abaninzi ekufumaneni imisebenzi nokuphucula uqoqosho lwengingqi.

Ukugcina iziqhamo ezinkonkxeni kunezi ngenelo. Zihlala ixesha elide, aziboli ngokukhawuleza. Kulula ukuthengisa kwiindawo ezikude kwaye zigcina incasa nee-vitamins ezininzi.

Ndikhethe icandelo lezolimo lobuchwepheshe, Agricultural Technology, ngoba lifuna ukusetyenziswa kwezixhobo zale mihla ukonyusa imveliso kwaye ndinomdla kwindlela iteknoloji enokuphucula ngayo izilimo.

Ukulima kwezam iilali kuye kwaluncedo ekususeni ikati eziko kuba kuvelisa ukutya okwaneleyo, kunciphisa indlala. Kwaye abantu bayakwazi ukusixhasa bengafuni ukuxhomekeka kakhulu kuRhulumente.

Phaya egadini yam ndilima itamati, itswele, ii-peas, ispinatshi, iimbotyi kunye . Le mifuno inesondlo kwaye indinceda ndingathengi kakhulu evenkileni.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa, kuthethwa ngamathuba okanye iindlela umntu anothengisa ngazo iimveliso zakhe ukuze afumane ingeniso njengokuthengisa ezimarikeni, kwiivenkile nakwiindawo zokutyela.

Ndingaqinisekisa iimeko ezintle zabasebenzi ngokubabonelela ngezixhobo ngezixhobo zokhuseleko, amanzi acocekileyo, ikhefu elaneleyo, umvuzo ofanelekileyo kunye nendawo yokusebenza ecocekileyo nekhuselekileyo.

Ukuze ndiqale ukulima ndiza ndiza kufuna izixhobo ezifana impelempe, isarha, umgqomo, upayipu wam yamanzi, izembe, isitshizo sokugalela kunye neembewu.

Ndingacebisa umakhulu ukuba athengise amaqanda kwiindawo ezifana neevenkile ezincinci, izikolo okanye abamelwane. Abeke ixabiso elifanelekileyo ukuze azuze imali engaphezulu kodwa agcine abathengi. Aqalise ishishini elincinci lokupheka nokuthengisa amaqanda aqhotsiweyo okanye amaqanda adityanisiweyo, scrambled eggs, kwiminyhadala okanye kwimarike yasekuhlaleni. Ngale ndlela umakhulu angayiguqula into encinci ibe ngumthombo onzulu wemali.

meko ezisisiseko zempangelo zabasebenzi basefama zimele ziquke umvuzo ofanelekileyo nongaphantsi komvuzo omncincane osesikweni. Iiyure zosebenza, iiyure zomsebenzi ezingagqithi kumda osemthethweni, ikhefu laphakathi kosuku kunye neentsuku zophumla. Iimeko zokhuseleleko nokukhathaleleyo kwiindawo zosebenza, amalungelo okufumana ii-holiday zomsebenzi nezempilo.

Nantsi indlelalula yokwenza umqwayito weepesika. Hlamba iipesika kakuhle ngamanzi acocekileyo. Sika iipesika zibe ngamacwecwe amaninzi okanye iziqingatha. Susa amathambo embindini weepesika. Beka iipesika ezitalini ezivulekileyo okanye kwizixhobo zokomisa. Qinisekisa ukuba azichukumani. Shiya iziphephile elangeni okanye usebenzise isomisi, dehydrator, kangangeentsuku eziyi-two ukuya kweziyi-four. Kuxhomekeka emoyeni nasemoyeni oshushu.

Indlelalula yokwenza umqwayito wenyama ebomvu. Sika inyama ibe ngamaqhekeza amade angagqithiyo kakhulu ngobukhulu. Nwabulula ngesinongo, xuba ityuwa, ipepile, iviniga, igaliki kunye nezinye nezinye iziqholo ozikhathaleleyo. Bhekisa inyama kwisixube sevinika kunye nezithako iiyure ezimbalwa okanye ubusuku bonke. Yomisa inyama ngokuyixhoma kwindawo epholileyo, enomoya opholileyo nowomileyo.